Ga ke na inšorense ya phitlho e fela mo gae kapo mo lapeng ba na le inšorense ya tsa phitlho. Melemo ke fa e thusa mo ditirelong tsa phitlho ka go thusa ka tent-e, dijo, le tse dintsi tse di tlhokegang go ka tshwara phitlho kapo go ka eteletsa phitlho gore e tle e nne successful.

Ke go ka ipolokela madi a gago, seo se go thusa gore o efoge go adima madi mo bankeng. Mme seo se thusa gape gore o seke wa duedisiwa madi a mantsi kwa go bao ba adimisanang ka madi fa o a adimile.

Ke fa re ne re ile kwa Botswana nna le ditsala tsa me re ile go ikentsha bodutu, fela e rile re fetsa go fetola madi a rona go a isa kwa mading a Botswana a ile a ya tlase ka diranta di le mmalwa. Mme seo se ile sa ama mananeo a re neng re a beile a gore re tlile go dira eng kwa Botswana, kafa gare a kgona go a dira otlhe ka fa madi a rona a ne a short-a kapo a tlhaela.

Tlhwatlhwa ya madi e yang kwa godimo le kwa tlase ka dinako dingwe, e tlhotlhelediwa ke ikonomi ya naga e yang kwa godimo le kwa tlase fa e bapisiwa le ikonomi ya dinaga tse dingwe.

Motsing ke bula account-o ya me ya banka se se neng se tlhokega e ne e le pasa.

Ke akanya gore sekoloto sa gago le hisetori ya gago ya go adima madi, fa e sa siama kapo di sa siama di ama kopo ya gago ya karata ya sekoloto ka tsela e e sa siamang. Ka fa di ka dira gore o ganedingwe karata ya sekoloto fa o tsenya kopo mme go fa efoga seo o ka dula o patela kapo o duela dikoloto tsa gago tsotlhe ka metlha yotlhe, go se nne le sekoloto sepe se se salang kwa morago kgwedi le kgwedi.

Go botlhokwa thata go nna le peeletso ya nako e telele ya go rola tiro ka fa seo se naya mothapi wa gago nako go ka batla modiri o mongwe o mošwa, mme seo se dira gore o nne le serodumo se sentle mo mothaping wa gago fa setse o tlogetse tiro.

Go thibela gore akhaonto ya gago ya tšheke e seke ya tswalwa, ke go dira bonnete jwa gore account-o ya gago ya tšheke e na le madi kgwedi le kgwedi a e leng gore a lekane account-o eo.

Dumela rakgadi Joyce ne ke rata go ka go tlhalosetsa gore madi a lona a stokvel le ka beeletsa jwang, mo mebarakeng e e farologaneng e e leng teng ya dipeeletso. Le ka beeletsa madi a lona a stokvel mo mebarakeng e e leng teng ya dipeeletso mme e tla re fa ngwaga o fela la kgaogana madi a lona, mme a dipeeletso a nna ona a letla a dirisang fa ngwaga o simolola.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

Boleng jwa sekoloto bo botlhokwa mo thulaganyong ya go amogela dikadimo, ka fa bo go thusa go rulaganya tsela e o ka duelang dikoloto tsa gago ka yone. Dikgato tse batho ba ka di tsayang go tokafatsa boleng jwa sekoloto sa bone ke go nna ba duela dikoloto tsa bone nako le nako ba sa tlodise kgwedi kapo matsatsi go duela dikoloto tsa bone, gore di seke di a eteletseng aga kapo boleng jwa tsona bo dikoloto bo seke ba eteletsega boa nna bo telele.